Ha ke bone di lekane hobane haholo Afrika Borwa mona re di sebedise hakaalo, empa ke nahana ha nako e ya batho ba bangata se ba di sebedisa, ke moo di lane tsa teng di tla ba ngatanyana tsa dibaesekele.

Qalong ne ke na le letswalo hobane ne ke qala ho palama sefofane. Empa ha e se le moyeng, ke la utlwa se ke relax-itse haholo mmeleng mme ke na le lethabo.

Eya, e kile ya nsiya mme ke la etsa hore ke tate haholo, ke lo e emela bus seteisheneng se seng le moo ke tla e fumanang teng.

Atjhe e ka se atlehe hobane haholo makweisheneng ha batho ba lo shebella dipapadi ho ba lerata haholo, ba bang ba letsa dikoloi tsa bona. So, bahahlaodi ba ka se atlehe haholo makweisheneng.

Atjhe, ha ke so e bone ebile moo ke dulang. Ha se batho ba bangata ba di sebedisang. Mohlomong hara batho ba leshome ba sebedisang di ho batho ba leshome, ke ba babedi ba sebedisang dibaesekele.

Nna ha ke nka founela batho ba e-toll-eng hobane ke a tseba hore di-e toll-e haebe ho ka etsahala hore fellwe ke petrol-o ba tla ba tlo thusa feela o e patala. So, nka founela batho ba e-toll-e ke kope ba tlo nthusa ka taba tsa petrol-o. Hobane tlabe re le tseleng moo ho senang batho e holo. Ene ha ke tsebe batho ka Cape Town.

Le tsona ho tlameha di etsetswe association ya bona. Jwalo ka ditekesi hore ntwa ena ya bona raditekesi le batho kapo ba e fele.

Nka ba bolella hore ditekesi le tsona, ho tlameha re di hafole. Hobane ba re lwantsha ditseleng ebile ha ba tsebe ho bua le rona betere re palameng di-Bolt-e. Hobane tsona di re siya hantle moo re yang ha di re siye ditopong.

Ke etsa hore tsatsing leo ke ya seteisheneng sa mo rekwang ditikete, ke reke tekete mme ke palame bese.

Ho fihla hora pele sefofane sa hao se tloha, mme nna ha ke tshabe ho palama sefofano.

Ho molemo haholo hore ho patalwe. Hobane di-gate tse o patalwang ho tsona. Ka nako enngwe, di kgona ho thusa bakganni ba dikoloi. Ha koloi ya bona e ka shwa, o kgona ho ba founela hore ba tle ba tlo o thusa kapa ha o felletswe ke petrol, ba kgona ho o thusa ho re lo tshela petrol-o.

Ntho ya pele ke dijo tse tlo etsang hore o seke wa sewa ke mala. Ntshware metsi kapa seno se seng se tlo etsang o be dehydrated.

Ha ke se palame sekepe hobane ke motho a tshabang metsi. Nkang capacity e kgolo ya lefatshe, so ha ke so se palame sekepe.

Ho na le di-courier tse ngata tse se di sebedisa. Mme le di-shop-o le tsona se sena le tsona. So, nka romella ka ya Pep kapo ke sebedise courier ya Courier guy hore diaparo tseo di fihle ho monga tsona.

E ya nyoloha selemo le selemo. Hobane ba bang ba batho ba bona ho sebedisa dipalamang tse ding ho bitsa haholo. Mme ho sebedisa bese theko tsa teng di fatshe, di lo kgona ho boloka tjhelete.

Nka mo bolella hore se a lekang ho se etsa se tlo mo bakela hore a sebedise tjhelete e ngata haholo. Hobane ha tsebe letho ka dikoloi mme a botse, a bitse motho a tsebang ho lokisa dikoloi.

Di-e-toll-e di lokela ho be teng hobane ke ho etsa hore ditsela tse kgolo tse makoloi a tsamayang ho tsona di dule di hlwekile, di tlo kgona ho hafola di-accident-e.

Di na le tsela e kgolo hobane ke ntho tse bitswang di-tourist attract. So, batho ba di sebedisa haholo hore feela for site seeing kwana Durban.

Ho se nwe jwala tseleng ho thusa haholo hore di-accident-e di hafoleye mabileng.

Dumelang ke bua le batho ba ya Bolt-e nka thabela ho ba e mong wa bakganni ba Bolt-e. Ekaba o ka tlameha ke hloka ho ba le eng hore ke qalelle ho ba mokganni wa Bolt?

Dumelang re na le nkgono a kulang ka mona hae ne re kopa le tle le tlo re thusa. Mme re dula pela sebakeng se bitswang Durban complex. Ha o le sebakeng seo, ho na le tsela e kenang kana letsohong la hao le letshehadi, o kena ka moo. Mme ha o qeta fela, ho na le tsela e kenang ka letsohong le letona, o kene ka moo ha o kena ka mo ntlong ya bohlano ho tloha ho ya pele.